Umehluko mkhulu kakhulu phakathi kwe-overdraft nesikweletu ezivamile. I-overdraft kusuke kuyimali oyibolekwa ibhange ukuthi uyisebenzise, kodwa uzomele uyibuyise, uyibuyise isinenzuzo enkulu. Kanti isikweletu ezivamile, uye unikwe isikhathi sokuthi usikhokhe, uyazi nenzuzo ezolekwa ngaphezulu umangabe ususibuyisa leso sikweletu. Iyasiza i-overdraft, ikakhulukazi uma ngabe unezimo eziphuthumayo.

I-deposit egxilile iwumphumela omuhle kakhulu uma ngabe ufuna ukubeka imali enkulu, futhi uyakwazi ukwenza izinto ezinkulu, ikakhulukazi uma ngabe ufuna ukwakha, uyakwazi ukubeka imali yakho, uyibeke isikhathi eside, ngoba izoletha inzuzo enkulu, uma ngabe usuyifuna. Izinkinga ziqala lapho uma ngabe usuyifuna imali yakho ngaphambili kokuthi kufike isikhathi sokuthi isivumelekile ukuthi ungayisebenzisa. Inkulu imali ebanjwayo. Kwesinye isikhathi imali yakho ithatha isikhathi ukuthi uyithole, ize kuwena.

Kuwusizo kakhulu ukuhambisa imali ngeselula. Zincane izindleko, kodwa okubalulekile ukuthi imali ifika ngesikhathi emndenini noma elungeni lomndeni elidinga ukuyisebenzisa ngaleso sikhathi. Asikho isidingo sokuthi uyoma olayini abade emabhange, ngoba indlela yokuhambisa imali ngeselula iyona engcono kakhulu kulesi sikhathi samanje.

Ngokubona kwami, ngibona kuyindlela elungile ukuthi uthathe imali engenayo inzalo enkulu, noma ngabe uyokwakha ibhizinisi, kuzokusiza ukuthi ukwazi nawe kubona inzalo, ikakhulukazi kwibhizinisi lakho. Kanti uma inzuzo inkulu, awube usayibona khona inzalo oyakhayo ebhizinisini lakho. Kuyindlela eya phambili amabhange azosiza ngayo abantu abazamayo ukuthi bazilimele ngokwabo.

Kubalulekile ukuthatha umshwarense, ikakhulukazi umshwalense usiza ezimweni esisuke singazange sizihlelele. Ake kuthiwe ubhidlikelwa yindlu manje, imali ozoyidinga inkulu kakhulu, futhi ngeke ukwazi ukuba nayo imali yokuthi wakhe leyo muzi. Kanti uma ngabe ubuwufake ngaphansi komshwalense, umshwalense uzokusiza ukuthi wakhe kabusha umuzi wakho. Uwusizo kakhulu umshwalense ukuthi ube nawo ikakhulukazi kulezi zikhathi zamanje zokushintsha kwesimo sezulu.

Kubalulekile kakhulu ukuthi ubenayo i-medical aid. Isiza kakhulu kwizimo obungazange uzilindele. Asikho isidingo sokuthi uhambe uyobamba olayini abade izibhedlela zikahulumeni uma ngabe une-medical aid. Uyakwazi ukuthi uye ezibhedlela ezizimele usizo usheshe uluthole ngokushesha.

Ngokombono wami, kubalulekile ukuthi kube khona isilinganiso ibhange elisenzayo kwikhasimende ngalinye, nesikhathi sokubuyisela imali ye-overdraft umuntu asuke eyithathile. Ngoba sizogcina sesithatha izimali ezinkulu, singakwazi ukuthi sizibuyisele ngesikhathi okumele ngabe sizibuyisele ngazo.

Kumele kubekwe phambili izifundo zezemali kuqala, ukuze sazi uma ngabe siboleka imali ukuthi kumele ibuye isingakanani, nokuthi sazi ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi siyibuyisele emuva imali esisuke siyibolekile, ukuze sikwazi ukuthi singazitholi sesihleli ezikweletini ezinkulu esingakwazi ukuzibuyisela, ngenxa yokuthi ulwazi besingenalo ngokwekwezezimali.

Kukhona amabhange amancane akwazi ukusiza laba abangazange bakwazi ukuthi baphumelele ukuthola izimali kumabhange amakhulu. Umehluko wakhona ukuthi imali oyibuyisela emuva, eyinzalo, inkulu kakhulu, nesikhathi sifishane ukuthi uyibuyisele emuva. Iyasiza ekutheni ukwazi ukuthi ungaqala ibhizinisi. Akubi imali enkulu.

Imalimboleko ye-overdraft, akusiyo imali okumele uyisebenzise ngazozonke isikhathi. Kumele uyisebenzise uma ngabe kunesidingo esibalulekile ngaleso sikhathi. Akuyona imali yokuthi ungayisebenzisa nanoma iziphi izidingo ezingabalulekile kuleso sikhathi.